Yahluke kakhulu kuneyasezilalini edolophini. Unobangela wokuba zahluke kakhulu kungokuba edolophini kuyakhawulezwa ukuphakanywa ngoba edolophini kuyabhatalwa into ekuthwa zii-rates, kuyabhatalwa ukuthathwa imigqomo, kuyabhatalwa namanzi, kuyabhatalwa nogutyulo lwelindle ezidolophini. Kanti ezilalini yonke into ifelefele akukhutshwa mali ngoku ke umasipala akukho apha ageyina khona, uxhomekeka kwimali ayifumana kuRhulumente.

Xa ndinoba kule meko ndingakhalaza ndiphinde ndicebise. Ndingakhalazela okokuqala indlela le sime ngayo, ndingathi uRhulumente okanye ikliniki mayizame ukuqesha umntu oza kulawula le migca sima kuyo. Xa ufikile wena ungu-number one, ungumntu wokuqala, mabakunike itikiti elitshoyo uba ungumntu wokuqala. Umntu nomntu abe netikiti lakhe kwenzela wena ufike mva, ayixoxi into yakho ungenatikiti, ubheka ngasemva. Akubuziswa, akuthandabuziswa, akuthethwa nto namntu, qha into ethethayo litikiti elisesandleni emntwini elixelayo ukuba ungunamba bani, undawoni na elayinini kuphela.

Ndingamcebisa ngelithi indlela emfutshane ngeyona inobungozi. Okokuba ufuna ulungelwa, thatha indlela le inde ngoba le ndlela imfutshane ucinga uyithatha, inganomthelela ombi apha ebomini. Ingxaki ungangayiboni ngoku but ngomso ungayibona ingxaki. Zama wena indlela utshintshe indlela otya ngayo, utye imifino neziqhamo, uzilolonge ngalo lonke ixesha. Soze uzisole xa wenze loo nto.

Ndingazama ukuhlala naye phantsi ndimcebise, ndimbonise nento enothi yenziwe kukutshaya kwakhe empilweni yakhe. Ndakugqiba ndiyamthatha ndimse kugqirha, yena mntu wazi banzi ngaphezu kwale bendinomxelela yona, ukwenzela into yoba azoba nayo ingqondo abe nomfanekisongqondweni yale nto iza kuthethwa ngugqirha. Ndingazama kangangoko ndinakho. Uba ugqirha uthi makazame ubheka e-rehab, sizawuthatha apho.

Umntwana wam ingaba urayithi yena apho akhoyo? Ingaba umntwana wam ebendawoni ngoku kusenzeka yonke le nto ngoba umntwana ngeyona nto ibalulekileyo? Zona izinto ezishitshilyo zitshile, ndinokwazi ukuphinda ndibe nazo kodwa umphefumlo wona ngoyena nto ingakwaziyo uphinde ibuye. So inye endinoyibuza mna, its only umntwana apho akhoyo urayithi na. Uphi umntwana wam ngoba ndifuna ukumbona?

Ukuthenga amayeza asemthethweni kungabangela umntu agule ngokwengqondo, abe nesifo somhlaza, abe nesifo apho azawukhubazeka khona ngoba usebenzisa amayeza bekungamelanga okokuba uyawasebenzisa. Into ebalulekileyo umntu makadibane nogqirha, umntu okufundeleyo ukujonga umntu, akubhalele okanye akunike la mayeza uwafunayo. Sinazo iiklinikhi, sinazo izibhedlele zikaRhulumente.

Ndicinga okokuba uRhulumente ophetheyo makazame idolophu nganye ibe neeambulensi ezininzi. Kungathi idolophu ziyi-four ibe iiambulensi ziyi-two. Makathi makazame ukwandisa iiambulensi zakhe aqeshe abaqhubi abaninzi. Athi aqinisekise into yokuba idolophu nadolophu ineeambulensi ezinga, dolophu nadolophu inabaqhubi abanga. Aqinisekise apho kwicala lengqesho nokufaka iiambulensi ezininzi.

Ndicinga okokuba bayabhatalelwa izibhedlele zabucala, ii-private hospitals. Bayabhatalelwa, babanemali abanothi bayoyikhangela kwaLabour xa benokwenzakala emsebenzini. Ndicinga okokuba i-first aid kit ihlala ikhona ngamaxesha onke, iiambulensi zihlala zijikeleza amaxesha onke. Kuhleli nje soloko bekulungele ukusebenza okanye ukunceda abantu.

Uxinzelelo lwengqondo, kwelam icala ndabona okokuba andidingi mayeza wabe ugqirha esithi ndiyadinga, ndinikwe amayeza. Kodwa andizange ndivume, ndandifuna andikhuphele kubantu abasebenza nabantu abanoxinzelelo lwengqondo ngokuba ndandinento ekuthiwa sistresi ngelaa xesha. Ndandidinga umntu endizawukhuphela kuye ezi ngxaki, ndifumane iingcebiso zobomi.